Arali muthu a tshi kho nyaga u shandukisa dzi rannda dzawe uri dziye kha dzi doḽa a ngaya kha bannga iṅwe na iṅwe ine yavha uri iya kona i iya kona u shandukisela dzi rannda dzayo kha dzi doḽa, bannga iyo i ngavha bannga i ngaho ya FNB kana bannga i ngaho ya Standard Bank.

Uya nga nḓivho yanga, ndi vhona unga forex ndi makete makete u ṱandavhuwaho une nda nga ya hone arali ndi tshi kho nyaga u shandukisa masheleni anga, uri aye kha kharentsi iṅwe ya shango ḽine nda nga takalela uya nda dala khaḽo.

Hai nṋe ndi vhona zwi songo tsireledzea, ngauri sa muthu a tshi khou dalela maṅwe mashango o fara gwama ḽa masheleni a sa ḓivhi na uri vhathu vha nga haningei vha tshilisa hani, zwi ngavha zwi zwi zwi ngasi vhe zwo tsireledzea anga fhedzisela a tshi khou xelelwa nga masheleni ayo, kana a tshi khou fariwa mboho nga dzi mbava. Ngauri u ḓovha o fara masheleni manzhi sa musi vhathu vha tshi vhona uri o fara masheleni manzhi, zwi nga muvhea khakhathini badi.

Tsha u thoma tshine muthu a fanela u tshi thanyela musi a tshi khou ita a tshi khou shandukisa masheleni awe, ndi uri a ḓivhe uri u kho tea u wana vhugai a ḓivhe uri kharentsi ine a khou shandukisela khayo i kho tea u mufha vhugai, nahone i tea u vha hani avhe na vhuṱanzi ha uri u khou shandukisa masheleni awe kha kharentsi ine yavha yo redzhisiṱariwa u itela uri a songo farwa nga mapholisa, kana a a dzhiiwe sa mbava kana a dzhiiwe sa muthu oto tswaho masheleni ayo.

Huṅwe hune muthu anga ita khumbelo ya shandukisa masheleni awe hungavha kha foreign exchange, kana kha kha bannga khulwanesa South Africa ine ya vhidziwa upfhi South Africa Reserve Bank, ine a nga kona u wana masheleni awe nga vhuḓalo husina zwi mukhakhisaho kana zwi muimaho phanḓa.

Inga ṋekedza vhathu nga nḓivho ya ha foreign forex nga vhuḓalo hungavha Standard Bank na FNB.

Nga forex kha ikonomi yashu zwi iita uri ikonomi ivhe na nyaluwo khulwanesa, sa vhunga vhunzhi ha vhathu vhane vha khou ita tshandukiso ya masheleni avho a tshi ya kha dzi doḽa kana dzi yan kana kharentsi dziṅwe na dziṅwe dzine vha kho ṱoḓa dzone, zwi ita uri ikonomi yashu i aluwe vhunga sa vhunga kharentsi dziṅwe dza maṅwe mashango dzi na veḽu khulwane khulwane, u fhirisa heyo ine vha vha vha khou shandukisa yone.

U vha tshipiḓa tsha vhathu vho no ita forex masheleni anga avha o vhulungea, ndi uvha u vhea masheleni anga zwavhuḓi nda mavhea fhethu hune vha sa forex ndi ngasi a tambise kha forex, fhedzi nda fhedza nda ita tsedzuluso yo linganelaho u itela u ḓitsireledza, nau ita nau vha na vhuṱanzi uri masheleni anga o vhulungeya.

Thanyela mavemu ane a dzhia masheleni a vhathu a vhafha masheleni a sa shumi, ndi vhona unga musi ndi tshi nga murahu ha musi ndi tshi yo ita tshandukiso ya tshelede ndi tea u thoma nda ita tsedzuluso nga ha masheleni a ngaha masheleni ane nda khou ṱoḓa u mashandukisa, nda a ḓivha uri a hani nda ma nda nda nda ita tsedzuluso yo fanelaho, u itela uri ndi sivhe muṅwe ndi sivhe muṅwe wa vha wa vhathu ane mavemu avha dzhiela masheleni.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu aḓi wane a khou vula akhaunthu kha ḽifhasi ḽa zwino, vhunga u vhea tshelede nḓuni zwi si nga sivhe na mbuyelo dzi bannga dza zwino dzi dzo ita uri dzi ita uri muthu musi a tshi vhea tshelede avhe a khou wana iṅwe nga zwiṱuku nga zwiṱuku, uya nga kha uri o vhea u swika lungafhani zwino ndi vhona unga zwi khwiṋe uri muthu avhe na akhaunthu ine a vhea masheleni ayo awe khayo.

Hu ḓivheaho ndi nga vhafha nḓivho nnzhi nga henefho fhethu, uri vha kone u zwivhona uri na ngoho ndi amba ngoho ndi khou bva hanefho hune nda ri ndi kho dzula hone, fhedziha nda dovha nda vha sumbedza na Id yanga na birth certificate zwine zwa ḓovha no zwo ṅwaliwa uri ndo bebelwa kha kusi kufhio, ndi vhona unga zwi ngavha yone ṱhadziela ine ya nga vha kono u vhafha nḓivho nnzhi nga hune nda dzula hone.

Uri bannga dzi dzhie masheleni e muthu avha a khou ṱoḓa u mashumisa nga tshifhinga tsha dzikhakhathi, ndi vhona unga ndi khwiṋe bannga i tshi nga muṋe masheleni awe o fhelela khathihi nadzi interest dze adzi wana, musi a tshi kho vhea tshe tsho tshifhinga tshiṱukuṱuku. Ngori roṱhe khombo i bvelela hoṱhe ahuna muthu ane anga ḓivha uri khombo iḓo bvelela lini kana ai nga ḓo bvelela lini, ndi vhona zwi khwiṋe uri masheleni bannga vha vhe nadzi terms dzine dza nga kona uri dzi thuse vhathu vha kone u pfhesesa uri khombo dzi nga bvelela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, vha tea u fha vhathu masheleni avho o fhelela.

Atshi kho nyaga u shandukisa phini dzawe dza apuḽikhesheni online, utea uvha na vhuṱanzi ho fhelelaho uri apuḽikhesheni dzine a kho dzi shandukisa u kho dzi shandukisa kha bannga yo teaho kana kha webusaidi yo teaho, a dovha arali a tshi kho ya fhethu banngani straight u tea uvha na na Id ṋamba avha na vhuṱanzi uri u wana mushumi wa haningei bangani o khwaḽifayaho kha zwoṱhe uri a kone u muthusa, u fhirisa uri u thusiwe nga muṅwe na muṅwe ngori izwo zwi ḓo vhea masheleni awe kha risiki khulwane.

Vhukuma aingo khwaṱha tsireledzo masheleni, ngauri zwo leluwa nga maanḓa uri mavemu a heke dzi akhaunthu kana a heke inthanethe, a kone u dzhia masheleni au inthanethe asi yone yo lugaho ai tsireledzi masheleni naluthihi.

Na madzina anga, he nda bebelwa hone.

Nda ṱangana nadzo musi ndi tshi kho u fila form kana ndi kho u ḓadza form ndi ya uri a thi ngo kona u swikelela miṅwaha ya uri ndi kone u dzhia tshikolodo, ndo i kunda nge nda shumisa dzi information dza muthu muhulwane.

Ndi nga mu ṱuṱuwedza uri a vhe na vhuṱanzi uri ha na zwikolodo kha mavhengele a fanaho a fanaho na Range, Vodacom, hoṱhe hoṱhe. Ndi vhona u nga ri zwi tshi ḓa kha u khetha garaṱa yo teaho, a nga khetha garaṱa i ne dzi interest dza hone dzi ne a kho u tea u dzi humisa dzo vha dzi dza fhasi.

Ndi tshi vhambedza garaṱa dza tshikolodo musi ndi tshi ita khumbelo, ndi vhambedza tshumelo i ne nda kho u i wana na dzi interest dzi ne ra kho u dzi wana. Zwa ndeme vhukuma kha nṋe ndi uri ndi kone u ḓivha uri tshelede i ne nda kho u i koloda kana garaṱa i yi ya tshikodo ine nda kho u i dzhia ndi ḓo kona u i badela naa nga murahu ha musi ndo no thoma u i shumisa.

Maitele a hone o tshimbila zwavhuḓi nga uri ndo vha ndi kho u ita nga internet, internet i tshimbila nga u ṱavhanya nahone a hu ṱoḓei dzi finger print dza hone. A hu ṱoḓei zwithu zwinzhi, hu kho u ṱoḓea copy ya tshibugwana tsha maḓuvha a mabebo anu na hune na dzula hone. hone i tshimbila nga u ṱavhanya.

Nga uri account ya u vhulunga tshelede tshifhinga tshoṱhe nga nṱhani ha u vhulunga account yo ḓoweleaho ya u vhulunga tshelede, account ya u vhulunga tshelede tshifhinga tshoṱhe i na mbuelo nnzhi, zwino musi muthu a tshi kho u vhulunga tshelede, u vha a tshi kho u ḓi pfa uri nga miṅwahani i ḓaho u ḓo vha heiḽa tshelede i ḓovha yo no shanduka .

Akhaunthu ya deposit yo dzudzanywaho ndi akhaunthu i ne deposit ya hone a i gonyi kana i vhe tsini i dzule yo ralo, akhaunthu inwe u nga i shumisa u bvisa tshelede kana u panga tshelede khayo.

U thoma debosit yo dzudzanywaho musi u tshe muṱuku, zwi ita uri u tshi sala u tshi aluwa u tshi sala u tshi ṱoḓa u bvisa masheleni ayo a ne wa kho u wa bannga, a vha o no vha manzhi hune a re o no swikelela zwine iwe wa ṱoḓa.

Ndi vhona u nga ri izwi zwi thusa muthu uri a swikelele tshipikwa tsha masheleni na uri a kone u ḓi dzudzanyela arali ha nga vha na nyimele dzine u nga si to u dzi lavhelela, nyimele edzi dzi nga vha kilima kana zwiṅwevho, kana u leṱeliwa nga nga muṅwe wa muṱa.

Zwipikwa zwipikwa zwine wa nga zwi shumisa zwa tshifhinga tshilapfu zwine wa nga zwi dzudzanya kha u shumisa account ya debosit yo dzudzanywaho, ndi vhona u nga ndi u ḓi lugisela, ndi u vhea masheleni na u a shumisa kha zwithu zwine zwa vha na mbuelo dza vhuḓi.

Dzi vhuyelwa nga musi vhathu vha tshi vhea, dzi vha na interest ṱhukhu then dzone dzi tshi ḓovha dzi tshi kho u vha na interest khulwane nga u hadzima vhane vha vha vha kho u ṱoḓa tshikolodo.

Ee, ndi vhona u ngari ndi nga humbula u shumisa inwe u itela u vhulunga tshelede ya university kana ya goloi, nga uri University nnzhi u nga ya u sa wani bursary kana u si nga koni u badela. Fhedziha u tshi kho u ṱoḓa pfunzo, so u i shumisela kha university zwi nga thusa kana u i shumisela kha goloi i ne wa ḓo i shumisa khamusi u rengisa ngayo zwi nga dovha zwa vha na mbuelo.

Ndi vhona u nga ri ndi nga ḓiimisela u bvalela tshelede yanga kha debosit yo dzudzanywaho lwa miṅwaha miṱanu fhedzi.

U ya nga ha nṋe a ne a vhuelwa vhukuma nga debosit yo dzudzanywaho ndi vhona u nga ri ndi vha bannga, naho vhone vho ndi vhona u nga ri interest dzine dza dza vha uri fhethu ha hone na dzine dza vha dzavho dzi vha dzi nzhi nga maanḓa.

Arali bannga ya nga valiwa kana account yavho ya nga hijackiwa nga mavemu, izwi zwi nga ita uri deposit yavho vha xelelwe nga deposit yavho.

Hai ndi vhona u nga mobaiḽi mani i ita uri vhathu vha silange tshelede ya vho khwiṋe. Ngauri vha nga soko transfer kana u renga tshithu online. Vha sa khou vha na ndavha uri vho vho salelwa nga vhugai. Kana vha sa khou ḓivha zwa uri vho fara vhugai tshanḓani.

Mushumo wo leluwaho ndi u vha na ndi u vha na vhuṱanzi. Uri miṱa i wana tshumelo yoṱhe i sala yo takala musi vho xelelwa nga nga nga muṅwe wavho. Vha na vhuṱanzi uri miṱa a i kho tea u vha na thaidzo ya uri vha ḓo wana gai zwiḽiwa vha ḓo renga gai bogisi. Tombo hone vha ḓo ḽi wana gai vha ḓo hayara dzifhio goloi vha ḓo atha dennde vho ḽi wana gai.

Ndi dzi tshadzhisi dzine vha ḓo vha vha khou tshi tshadzha musi ndi tshi bvisa. Kana u sendela muṅwe muthu tshelede ndo pfa ndi sa dzi pfhesesi ngauri ndi ngani vha tshi tea u ntshadzha tshelede. Arali ndi tshi khou sendela muṅwe muthu ono shumisa banngani nthihi na nṋe masheleni.

Arali na ṋanga u badela ḽounu wa ṱavhanya vhukuma ndi uri vhutshilo haṋu vhu nga leluwa nga maanḓa. Ni nga kono u gonyisa na zwine zwapfhi credit score tshaṋu.

Account ya bannga ndi account i ne ya vha ya vho. Account ine vha panga khayo tshelede vha bvisa khayo tshelede i ne yavha yavho. I ne vha nga i shumisa u sendela vhaṅwe tshelede kana u ṱanganedza tshelede nga khayo.

Ndi u ita uri musi muthu a khou vula account nga nga app. A kone u shumisa nyambo iṅwe na iṅwe a kone u i shumisa nyambo ine a i pfesesa u vala eyo account.

Ndi pfha ungari zwi nga ntakadza nga uri ndi vha ndi khou ḓivha zwa uri ndi ḓo vha badela nga zwiṱuku nga zwiṱuku. Kana ndi ḓo vha badela yeyo tshelede yo linganelaho fhedzi ndi do vha ndi khou i badela nga miṅwaha ya five. Zwine zwavha zwi kho amba uri ndi ḓo vha ndi na tshifhinga tshinzhi tsha uri ndi kone u kuvhanganya tshelede. Na uri ndi songo vha badela yoṱhe nga khathihi.

Ndi nga ṱoḓa u ḓivha uri ndi nga vha ndi khou badela vhugai nga ṅwedzi. Nahone interest ya hone ndi ḓo vha ndi khou badela i vhugai.

Ndi vhona unga ndi nga mu eletshedza uri a vhe na vhuṱanzi uri u ḓo kona u vha na tshelede yo linganelaho. Uri a badele a badele iyo ine a khou i hadzima. A dovhe a zwi ḓivhe uri u ḓo vha na interest ine a ḓo tea u i badela. Ndi dovha nda vhona u nga ri u kona u kona uri a ḓivhe uri u zwi dzhia tshifhinga tshingafhani u i badela. A ḓivhe uri u ḓo badela vhugai nga ṅwedzi.

Ndi nga mu ḓivhadza uri mobile mani yo leluwa nga maanḓa. Nahone zwo leluwa u sendela muthu tshelede kana uri muthu a ni sendele tshelede ngayo.

Ndo vha ndi tshi ḓo ndo vha ndi tshi ḓo ṱoḓa masheleni anga, mabambiri anga a mabebo.

Ndi nga humbula uri izwo zwi ḓo vha muhumbulo wavhuḓi. Nahone ndi nga humbula uri vha nga i vhea zwavhuḓi head start iyo uri vha ḓo kona u i shumisa zwavhuḓi. Fhedziha ndi nga dovha nda vha na mbilaelo ya uri hu do itea zwithu zwivhi nga kha nṋe.

Ndi ngani vho ṋanga u badela nga baḽuni. Nahone ndi mini tshine tsha kho vha itisa uri vha badele nga baḽuni iḽo.

Muhumbulo wo leluwa ndi nga mu vhudza uri life cover a i nori muṱuku kana muhulwane. Ngauri a ri koni u langa zwithu zwine zwa nga itea matshiloni ashu.

Ndi nga muvhudza uri mobile mani ndi tshiṅwe tsha zwithu zwine zwa vha zwa vhuṱhogwa matshiloni ashu. Zwi ri ita uri tshi ri ite uri ri kone u langa tshelede ya shu zwavhuḓi. U fhirisa u fara tshelede nga tshanḓa u nga si ḓivhe uri u nga dzhavhulelwa nga nnyi i yo tshelede we a i fara. Kana wa nga i vhea wa hangwa zwo uri vho i vhea ngapfhi. Zwino kha mobile heiḽani tshelede yau i dzula i hone nahone u dzula u kho kona u vhona uri una vhugai.

Ya mutengo wa nṱhesa ndi yone ine nda nga i shumisa u hira. Fhedzi ndi nga dzi shumisa dzoṱhe ngauri nnḓu a dzi diphurishieithi dzi ya gonya.

Ndi zwa ndeme vhukuma u ḓivha uri ni ḓo fhedza u badela lini. Uri ni si ni vhe ni vhe na budget yo fanelaho na uri ni songo fhirisa maḓuvha ni khou badela.